Swimilana leswi u nga swi byalaka hi nkarhi wa mpfula i swifaki tindluwu timanga mabiriviri na muroho swimilana leswi swi kula kahle hi nkarhi wa mpfula swa tsaka loko ku na mpfula nakona a swi hlantsweki hi mpfula laha misaveni swi kota ku chela kahle swakudya loko ku na mpfula.

Eswifaki hi swona u nga swi byalaka hi nkarhi wa mpfula hikuva i timintsu ta swona ta khoma emisaveni ni matluka ya swona ma kota ku khoma mpfula yi nga swi hlantswi timanga na tona emisaveni ta khomelela loko ku na mpfula ti kota no chela swakudya kahle loko ku na mpfula biriviri na rona ri kota ku khomelela emisaveni a ri hlantswiwi hi mpfula loko ku na mpfula na yona tin'hwembe a ti hlantswiwi mpfula ti chela kahle loko ku na mpfula ti kota ku nava kahle ti rhunga kahle loko ku na mpfula se hi kona ku na swimilana leswi u nga swi byalaka hi nkarhi wa timpfula.

hi tolovele ku byala miroho ya tin'hwembe leyi hi dyaka yona hikuva ndhawu ya hina yi rhandza hi mpfula ende miroho ya tin'hwembe wu kula kahle endhawini ya tani u kota no chela kahle hi kuma muroho wo tala ti na tin'hwembe kahle ta kahle endhawini ya hina.

Nguva ya ximumu na nguva ya xixika ndzi nga byala swipinichi e ma beetroot na malethisi na wona makhavichi hikuva na matamatisi hikuva hi nkarhi wa timpfula swi khoma i mavabyi ya mpfula lama taka na mpfula a swi kuli kahle swi va swi va na mavabyi mara hi minkarhi liya ya hi minkarhi liya ximumu na xixika swi kota ku kula kahle hi dya swimilana swa hina swa kahle.

Eswilo leswi sivelaka ngopfu i ku durha ka swilo laha tikweni tihuku ta to veka matandza ti kumeka ti khoma hi mavabyi n'wamapurasi a nga koti ku ti xavela hi swilo swo ti tshungula hi kona swi endlaka a nga kumi matandza yo tala nakona na swakudya swa durha a nga koti ku ti phamela swakudya leswi lavekaka so na matandza ma nge vi ma tele.

Kasi swi lava a swi tiva swa ku tihomu ta nyama swi lava a ti hlayisa nakona a ti vitela dokodela wa swiharhi ti ta kamberiwa hi masiku ti dya swakudya leswi faneleke ku dyiwa hi swiharhi leswi swi nga ta khipha nyama ya evanhwini ya dlaya hi vanhu i ndhawu leti tshamaka eka yona swi lava dokodela a yi pfumela swa ku i ndhawu ya kahle swa ku tshama i tihomu ta nyama.

I ku phamela i ku phamela tihomu ta wena hi ndlela ya kahle u nga ti nyiki swakudya swo ndlhulela nakona u nga titsoni swakudya tihomu ta wena ti lava u ti nyika mati yo basa yo tenga swinene ku ti kota swa ku ti hlayiseka na tona ti va na nyama ya kahle.

Meleka swi laveka ti tshama maawara ya mune kule na mati na swakudya ti kota ku humula.

Ku hambana swa pfuna hikuva wa swi tiva swa tihomu ta wena swi laveka u ti phamela hi ndlela ya njhani nakona ti fanele ti tshama eka ndhawu ya njhani u kota ku va na mbuyelo lowukulu hikuva u kota ku landzelerisa i swilo leswi dokodela a ku byeleke swona hi tihomu ta wena kambe loko wo va u ti hlanganisile tihomu ta wena a wu nge swi koti hi ku ti landzelerisa leswi dokodela a nga ku byerisa xiswona so na makete na mbuyelo wa wena a wu nge tali swona wu nge vuyeriwi swona hikuva u ta wu hlanganisile eka homu ya masi ni liya ya nyama.

Thekinoloji yi nga hi pfuna hikuva yi tlharihe swinene hi nga kota ku ku hlamusela hinkwaswo leswi dokodela a nga ta ku byela swona nakona thekinoloji yi ku pumbela i swilo swo tala thekinoloji ya kota ku ti sengela a masi yi phinda yona vini ya swa swa yi fanele ku stop a hi nkarhi mani i ku senga masi.

Tinyimpfu ta nyama ti hlawuleke ku hlohlotela ku kula loku hatliseke na ku simeka loku hlamarisaka nakambe leti ta wulu ti hlawuleke vuxaka bya tona bya wulu ya xivumbeko lexinene.

Tindlela to susa switsotswana eka tinyimpfu i ku tshama u ti kambela tinyimpfu ta wena u ti tirhisela murhi leti u faneleke no ti nyika swakudya leswi faneleke tinyimpfu ta wena ti nga neli hi mpfula nkarhi wo tala nakona vhele a ti fanelanga ti kuma mpfula ti nike mati yo basa na swakudya swo basa ndhawu leti tshamaka eka yona yi fanele yi tengile swinene.

Ina tinguluve i swifuwo swo olova ku swi fuwa kambe swi lava u swi tiva une nakona u na rirhandzu ra swona tinguluve a ti lavi u ti tshamisa na liya xinuna xikan'we na le ta xisati lava u ti lava u ti tiva swa ku u lava nga ki ya tinguluve hi nkarhi wo karhi ha kona u nga hlanganisaka tinguluve ta wena ti ta kota i ku ku nyika xingulubyana.

Tinguluve ti fanele ku dyisiwa masimulo ti ta kota ku pfula ti ta hatlisa ti kota ku kula ku na pig pig grow i swakudya swa tinguluve swa ku ti kurisa miri nakona u ta kota ku va na nyama yo tala swinene na ku ti dyisa i i vuswa na wona naswona swi maka swihlahla leswi u nga na swona laha mutini ti ti pfulela tinguluve ta wena ti dya timintsu ti ta kota ku tiya tiva tinguluve to kahle ta ya kahle.

A hi ndlela ya kahle yo kurisa tinguluve tinguluve na tona ti swekele swakudya swa tona u ti phamela nakona u ti xavela masaka ya masimulo u ti phamela tinguluve live ta wena tinguluve a ti durhi ku tihlayisa u nga ti pfulela ti dya timintsu ti dya manghozi naswona swimilana leswi u nga swi byaleke la amutini.

Swipfuno swo va na tinguluve i swa ku tinguluve ti hatlisa ti kula ti ku endlela mali yo tala u kota ku kuma nyama swo biha i mavabyi no lahlekeriwa hi mali yo tala no dya ndhawu.

Timbuti ta kota ku tshama eka ndhawu leswaku a ku na swakudya for nkarhi wa ku leha loko ku omile byanyi timbuti ta kota ku tshama ni loko ku nga na mati mbuti ya kota ku tshama nkarhi wa ku leha yi nga nwangi mati nakona yi nga yi nga fi hikuva ku kala ka mati.

Ku hambana eka nyimpfu na mbuti mbuti ncila wa yona wu vukhe ehenhla kambe wa nyimpfu wu vukhe ehansi mbuti yi rhandza ku dya makamba na swihlahla kambe nyimpfu yi dya byanyi tinyimpfu ti dya tihlanganile ti tele kambe mbuti yi ti yi lavela ku ya ti dyela yi ri one ti hangalakile.

Ndzi nga tsakela ku kulisa tihuku ta matandza.

Ina tihuku ti nga tisa mali epurasini hikuva huku yi dyiwa hinkwawu masiku vanhu va tshama va lava tihuku na wona matandza ma laviwa ma tshama ma laviwa ma le ku laviweni hinkwawo masiku.

swo ma swa le makete xa tihuku i garlic i i makavichi na mati yo tenga.

Tihuku swa olova swinene hikuva u nga ti pfulela ti ti lavela swakudya kwala jaratini kokwala kaya ra wena kumbe u ti xavela swakudya evhengeleni emakete nakona swakudya loko u xavile makete u nga swi hlanganisa ni leswi u swi byaleke u ti nyika swi nga tshama nkarhi wo leha swinene u nga xavanga swin'wana swakudya swa tona tihuku so ni vona swi olova swinene.

Swakudya leswi lavekaka eka tihuku to veka matandza i makhavichi na swakudya swi xaviwaka etivhengeleni garlic ni mati yo tenga.

A swi ta ni endla ni twa ku vava swinene hikuva matandza lawa ya tihuku ta mina se a ni valerini swa ku ni ta va na swihukwana ku nga ri khale kumbe ni ta teka matandza ni ya tidyela kumbe ni xavisa so muakelani wa mina loko a dya a nga twanangi na mina swi ni vava swinene.

Tekela tihomu ta wena hinkwawo masiku u ti nyika swakudya swo fanela u ti hlayisa ti nwa mati yo tenga u ti xavela swakudya swa tona na ribye ra munyu.

I homu loko yi dlayiwa swi lava u yi yisa emabuchari laha va fikaka va yi tima va yi dlaya yi nga twa nga ku vava hi yona ndlela yo pfumeleleka eSouth Africa yo dlaya exifuwo kumbe u yi dlaya hi xibalesa xi nga ku vonangi.

Ina i mhaka ya kahle hikuva swifuwo leswi hi swi fuwela kona i ku swi dya so hi yona mhaka ya kahle ya hi dlaya swifuwo hi ta kota ku dya.

Ina a huku a ndzi ta yi dlaya hi ta kota ku dya hikuva tihuku hi ti fuyele swona swa ku hi ta kota ku hanya hi tona hi ta ti dya na hina hi ta kota ku hanya.

Exiharhi va xi tirhisa eku hlantswa e muti nakona ku endla ntlangu wo tsakisa ku ta va na swakudya eka ntlangu lowu va nga ta va va ri na wona hikuva ni va le hansi va va va ri va lava xiharhi xo karhi lexi nga ta va xi dlayiwile hi siku le rero va va va nga ti lavelanga xi yo laviwa hi va le hansi.

Leswi a fanele ku swi langutela i swaku homu yi nga mu raha homu yi nga etlela ehansi swi lava a tiva swa ku loko yi etlele a yi pfuxa njhani nakona ntambu a yi tlhatlhisa ni hlayisa ku yini hikuva homu yi nga ti dlaya wa ha n'wi dyondzisa loko a nga swi tivi i ku senga e homu.

Ku senga hi muchini swi kahle hikuva swi ku endlela swilo swi olova nakona ku senga hi mavoko swi kahle hikuva homu loko yi ti tsimbile hi ntambu u kota ku hatlisa u yi vona loko yi yi nga se na ehlisa meleka wa hi vona mara emuchini a wu koti ku vona wu tirha hi leswi u nga wu endlisi xiswona.

U yi chela eka mati yo hisa, u heta u yi hluva tinsiva.

ma pfuna ku tiyisa matino na marhambu emirini wa munhu, nakona ku ku tlilina loko u nga basanga endzeni.

Ina a ku ri ntiyiso. Loko u dlaya homu, a wu fanele u tsimba e ncila. Se kona u yi dlayaka. Nakona u yi dlaya yi hatlisa yi fa, u yi tsema nkolo yi hatlisa yi fa u heta u yi yevula.

I ntirho wa n'wanuna hikuva xiharhi xo fana na homu xi tiyile swinene xi lava n'wanuna ku yevula.

Hikuva mavoya a ma dyiwi ene nakona ma ngcorisa ma nga ngcorisa nyama ya wena, u nga yi kuma nyama yi ngcolile yi tele hi wona mavoya.

Ma pfuneta ku kurisa swibyariwa. Hikuva ma va ma endliwile ku ta kurisa swibyariwa no nonisa misava.

I ku nonisa misava leswaku swibyariwa swi kuma misava yi nonile hi tikhemikhali to nonisa misava.

Ndzi nga lava manyoro lama endliweke ekaya. Hikuva manyoro ya ku endliwa ekaya ma kahle loko u lava ku byala swimilana swa wena ka xinkarhana, a ma hisi a ma fani ni lawa ya tikhemikhali. Ya tikhemikhali ma dlaya swimilana loko wo ma chela sweswi, u chela na swimilana swa wena nakona u nga ri na mati kahle.

Va nga tirhisa e vulongo bya tihomu, e swikhwakhwa swa matandza, na swakudya leswi swi nga tirhisiwiki endzeni ka yindlu va swi chela endzeni ka bakiti swi endla manyoro ya ku endliwa ekaya.

Ndzi nga titwa ndzi tsaka ngopfu hikuva, swi ta hi vuyisela eka xikhale xa hina. Hi tirhisa xikhale, hi dya swakudya swa kahle swo aka miri, hayi swa ku va na tikhemikhali.

pfuna hi ku va swi va swi dlaya switsotswana. Va kota no kurisa swimilana swa vona va kota ku ya khaya hikuva swi va swi ri kahle swi nga dyiwanga e swimilana swa vona loko tikhemikhali ta va ti dlaye switsotswani.

Ti dlaya switsotswana and swiharhi swin'wana swa pfuna eka mbangu. swa pfuna evuton'wini swin'wana a swi kahle, nakona loko swi tikhemikhali letiya ti swi dlaya hi rin'wana ra masiku hi ta va hi nga ha naswona switsotswana leswiya.

Ndzi nga va kombisa swa ku tikhemikhali leti nga na khombo ti endla njhani, nakona ku tirhisa tikhemikhali khombo ra kona hi rihi. Ndzi nga va byela leswaku va vuyela ka xintu va tirhisa manyoro ya le kaya.

Va nga dyeriwa swimilana. Nakona ho kuma va nga vuyeriwi eka leswi va nga ta va swi byarile hikuva switsotswana swi tava swi dyile, ende switolo a swi nge lavi ku swi xava. Na vona vanhu lava xavaka swakudya leswi, va nge he swi lavi hikuva swi dyiwile.

A ndzi swi tivi, loko a ndzi swi tiva a ndzi ta hlamula hi mativelo ya mina ni mavonelo ya mina.

Swi ta va kahle swinene hikuva swakudya leswi va nga ta va va swi byarile, swi ta va swi aka miri, swi ta va swi ri kahle emirini wa vanhu. No swi dya, swi ta va swi ri kahle.

va tirhisa tikhemikhali ku va va kota ku hatlisa va vuyeriwa. Tikhemikhali ti endla swilo swa vona swi hatlisa swi kula swinene.

Hikokwalaho ka ku lava ku hatlisa ndzi vuyeriwa. Hikuva loko ndzo swi tshika nkarhi wa ku leha swa endleka ku vuya mavabyi, ndzi lahlekeriwa swinene. Kumbe timpfula ti hlantswa swilo swa mina.

I ku tirhisa manyoro ya laha kaya.

Ndzi nga kombela leswaku ku va na mali yo karhi leyi nyikiwaka van'wamapurasi, ku va va kota ku xava tikhemikhali leti faneleke ku chela swilo swa vona.

Integrated management, na vuhlanguri bya organic.

Khombo ya nkarhi wo koma, na mavabyi ya nkarhi wo leha, ni matirhiselo ya tikhemikhali, nakona na vuhlayiselo bya vana na vavasati.

Ku hunguta misava swi nga vanga swiphiqo. Swi nga hunguta mali yo hola eka van'wamapurasi, ka nkarhi wo koma na wo leha.

Ku rima ti-mushroom leti xavisiwaka, Agri tourism, no byala swimilana swo kurisiwa hi mati.

Culture Financial Health Aid, Land Scheme, NYDA, Land Redistribution Funds.

Ku lahlekeriwa hi misava ya vurimi, ku lahlekeriwa hi varimi, ni ni ku teka misava yi nyikiwa van'wani, na kona ku kala ka mali.

ya vurimi, ku hlayisa no sirhelela ndhawu ya vurimi.

Hikuva mfumo wa hina wu kuma e vanhu vo tala lava va sukaka ematikweni ya le handle, va ta tisa mali liya tikweni va lava ku hlayisa timali ta vona emadorobeni ku ndlhula emapurasini.

Swi nga tisa nhluvuko eka ikhonomi, na ku tisa mintirho, na ku heta e ndlala, ni ku tisa ku cinca etikweni loko vo yi tirhisa hi ndlela leyinene.

Ya ku loko va nga nyiki vanhu misava yo kota ku rima, e swakudya leswi xaviwaka emadorobeni swi ta va swi nga ha ri kona. Swo tala swi ta lava swi xava ematikweni ya le handle nakona swi ta durha swinene.

Ndzi nga n'wi byela leswaku loko misava ya vurimi yi nga sirheleriwi, swakudya leswi lavekaka kwalaya dorobeni swi ta durha. Swi ta va durhela hikuva swi ta lava va swi landza ekule, nakona e vanhu va ta heleriwa hi mintirho. Vanhu va ta fika va hisa doroba ra vona hikuva va ta va va lava mintirho ya vona yi vuyela endzhaku.

Hi misava leyi byariwaka, ku onhakeriwa ka misava na mati, ku lahlekeriwa hi vurimi.

Va nga nyika van'wamapurasi i ndhawu yo rima eka yona, nakona va xava swakudya leswi van'wamapurasi va swi byaleke ku ya xavisa kwale emadorobeni ya vona.

Ku nga va na nkucetelo wo thola vatirhi emapurasini.

Ndzi nga tsala papila ndzi kombisa vuvileri bya mina, hikuva mali leyi va ndzi tshembisaka yona a yi fani ni leyi mina ndzi lavaka ku yi kuma loko ndzi rima laha mapurasini ya mina, ka malembe lawa ndzi tshembaka leswaku ndzi ta dya ndzi ya fikelela kona. Ni ta lava na vana va mina va ta kota ku qhuveka va hanya hi wona mapurasi yona lawaya. Loko va lava ku ni khipa lahaya, va nyika va ni nyika ma-share yo karhi, ndzi va na maphesente yo karhi ka doroba ra vona.

Ku andza ka madoroba ku kucetela vurimi hikuva varimi vo tala va ta kuma tindlela to xavisa swilo swa vona edorobeni loko va heta ku rima. Nakona va ta xavisela vanhu lava va xavisaka kwale emadorobeni e swilo swa vona, na switolo leswi nga ta va kona emadorobeni.

Hi mina Believe ni n'wini wa purasi leri byalaka tidiriva eCape Town mina ndzi endlaka purasi ra mina ri tsaka hi mina ni nyikaka tidiriva eswitolo na lomu va endlaka kona ma byalwa kona.

Epurasini ra mina ndzi nga byala mazambala hikuva mazambala ma laveka ngopfu eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona tshamaku na vanhu lava lavaka mazambala hi xitalo se ni nga byala mazambala na misava ya haleni ni tshamaka kona ma kahle yi kahle ngopfu for ku byala mazambala u nga kota ku endla mali u kota ku hakela vatirhi va wena epurasini na wena u sala na mali yo tihanyisa.

I swimangana leswiya leswintsongo nakona ni nga ti byala hi nkarhi wa timpfula lo kolu byariwa swifaki hikuva hi to hi wona nkarhi wa swona wo kula kahle nakona swi nyika kahle i swakudya swo tala swinene timanga ta mina ti ta tala swi laveka ni tshama ni hlakula ti kuma ndhawu yo basa leswi ti kotaka ku kula kahle ti nga hluphanani na nchumu.

Mati ndzi nga wa hlengeleta hi mukhuva lowu ndzi nga vita e khampani yo borha mati yi ta ni borhela mati ni endla xidamana lani mati ya mina ni nga ta ma chela kona tihomu ta mina ta kota ku nwa kona mati hi ndlela leyi ti nga ta ma kuma hi hi mati hi xitalo ti nga ta ma kuma hi ku enela mati.

Malume timbuti na tihomu a swi lavi swi maketela hi byanyi na mati ntsena a swi kurisi hi mati na byanyi ntsena swi laveka u swi kumela dokodela wa rihanyo ra swona a swi cheka swa ku kambe swi laveka yini ti-injection ta kona ta swa swi kota ku kula kahle hi ndlela ya kahle.

A ndzi ta xava mimirhi ya ku pureya laha purasini ra mina ku hangalata ku hunguta vuvabyi byebyo ni ku khipa swe swilo leswi swi nga na vuvabyi lebyiya ni swi khipa lahaya purasini swa ku swi nga tluleti leswin'wana.

Va byela leswaku tihomu swi laveka va ti pureya murhi wa tona se va tshama nharhu wa masiku va nga sengi meleka siku leri va nga ta a senga masi va hlantswa mavele hi mati yo tala swinene swa ku mavele ma basa va heta va hlantswa swilo leswi va nga ta sengela ka swona a masi.

Ina ndzi ve khanga ni senga homu u sungula hi ku hi tsimba hi ntambu u yi tsimba xihlahleni u tsimba milenge u heta u teka mati u hlantswa mavele u teka xilo xa wena lexi u lavaka ku faka masi ka xona u senga u yi bela na notinyana swa ku yi nga dibi masi.

Mali yi tlakukisa hikuva loko ni fanele ndzi hluva tihuku ndzi teka nkarhi wa mina ni dlaya tihuku ni tirhisa mati ya mina ni hla ni hlantswa tihuku ta n'wina ni hetelela ndzi ti tsemelela hi ndlela ya kahle ndzi mi vekela tona ti basile lani ni nga tirhisa swilo swa mina na nkarhi wa mina laha ni fane ni endla swilo swa mina hi yo mhaka mali yi tlakuka.

Loko mbewu u yi kambela ndzi yi kambela ndzi va ndzi kamba swa ku a yi na switsotswana kumbe swilo leswi yi tidyaka swi dyaka nhloko leyi loko u nga kambeli i swi i timbewu ta wena u ta tikuma ti dyiwile nakona u byala xilo leswaku a xi nge ku nyiki nchumu ku nge u nge kumi nchumu hikuva swi dyiwile a swa ha na mpfuno.

Crop rotation yi kahle hikuva loko u teka swimilana leswi u nga swi kuma ensin'wini ya wena u tirhisa swona swi na vumbuyelo wa kahle hikuva se swi toloverile na misava u kota ku kota ku kahle loko u rotate u nga byali loko sweswi a ndzi byale lani xifaki hi leriya na byalwa le kun'wani ni endla swa ku timanga laha ti mila kona laha ni ta kota ku dyela kahle.

Ka maxelo ku khumba hi ndlela leyi swa ku u kumeka van'wamapurasi swilo swi va hluva va nga ku swilo swa vona swi nga ha mili swona laha ni va bohekaka ku tlakusa nxavo wa swakudya leswi vanhu va xavaka swona hi leswi swi endlaka vanhu se va xaniseka va hlupheka hikuva swakudya se swi durha ngopfu swa kala.

Ndza kaneta vanhu emapurasini a va tirhi eka swipimelo swa kahle hikuva va tirhisiwa ngopfu va nga holeriwi mali va tirha hansi ka dyambu va tshwa hi dyambu hi mumu nakona va tikuma va le nghozini yo lumiwa hi swilo nakambe a va kumi mali leyi faneleke.

E-e, a swi fanelanga swa ku va tirha navusiku hikuva va nyikiwa mali leyitsongo swinene ene nakona navusiku va fanele va humula va ta kota ku pfuka nampundzu va tirha epurasini.

E-e, a wu pfuni hikuva swi mali leyi va yi kumaka yitsongo swinene va kota ku xava swakudya leswi va faneleke va dya swona n'hweti yeleyo mara swo tala a wu nge endli nchumu u nge koti ku aka muti u nge koti ku endlela vana leswi va swi lavaka naswona na wena leswi u swi navelelaka swo tala a wu nge swi fikeleli hi mali leyi u yi kumaka emapurasini.

Epurasini ra mina mi ta lusa timbuti mi ya ti dyisa nakona mi heta mi ti nwisa mati hi nkarhinyana mi ti vuyisa mi ta tipfalela na n'wina mi chayisa mi ya dya mi ya tlela.

E-e vanhu va le mapurasini va hola mali leyitsongo swinene na ku va tirha ntirho wo tala nakona lowukulu lowu a wu fanele u tirha ni hi swin'wani switirhisiwa u nga tirhi hi vanhu vona va tirha wona va phinda va kuma mali leyitsongo swinene.

Ndzi nga kombela swa ku epurasini ku va ku ri na gezi nakona hi va hi ri na ndhawu yo etlelela kahle mibedo na switofu na tona ti-toilet ta le ndzeni ka yindlu hikuva hi kuma mali leyitsongo swinene va nga kota ku hi endlela swilo sweswo nakona hi va hi hlayisekile.

E-e a hi swona a hi swa kahle hikuva munhu loko a cheriwa hi mpfula miri wa yena wa nwayisa a nga koti ku vona a nga koti ku tirha kahle loko ku na mpfula swi laveka munhu a tirha loko ku ri kahle ku nga na mpfula.

E-e, a hi swona hikuva vanhu va ku tala la kaya va la kwala tikweni va Afrika-Dzonga a va tirhi a va na mitirho va lo tshama la makaya a va va pfumala na mali yo xava swo dya no swo hlamba swinene se loko vo thola vona a swi fani va ta kota ku xava swo dya ni swo hlamba no kherisa vana eswikolweni.

E-e a wu yi nge nanga ntirho lowu va wu tirhaka vanhu va le mapurasini va tirha ntirho wo lowukulu swinene wo tlula na mali leyi va yi kumaka u kuma va hola swimalana loko ku hela n'hweti ntirho mara va tirhe ntirho lowukulu ntirho wa n'hweti va wu heta hi masiku.

Ina vanhu va le mapurasini na vona va fanerile ku kuma nkarhi wo wisa hikuva na vona va na mindyangu swa laveka va ya vona mindyangu ya vona va humula na vona va kota ku vona swin'wana emakaya ya vona.

Ndhawu leyi va tshamaka eka yona vamapurasi a yi fanelanga kahle ku tshamela hi vanhu hikuva ndhawu liya i a yi kahle a ku na gezi a ku na nchumu a va na gezi ndhawu leyi va tshamaka eka yona a yi kahle mati nakona va ka enkoveni a va na mati yo tenga nakona lena va tikuma va hlanganile hi vu vona va endla timhaka ta masangu lani ku kumeka ka swa ku vanhu va vabya va khomiwa hi mavabyi yo tala.

Swivangelo swo vamapurasi va va nga vi na vatirhi vo tala emapurasini i ku va va tshembisa vanhu i mali va phinda va nga va nyiki hi nkarhi nakona va ku nyika mali leyitsongo u tirha ntirho lowukulu swinene va phinda na vona va nga ku khomi hi ndlela ya kahle se vanhu vo tala a va tirhi ka ndhawu ya tano.